Swa ku biha hi bindzu, i mhaka ku u nga sungula bindzu ri tlhela ri nga humeleli. Mabindzu yo tala ya tala ku ya nga humeleli. Mabindzu yo tala ya tala ku hlangana na ku yiveriwa ya ku ya ya ya ya ya ku yiveriwa kumbe ku hlangana na tinsulavoya. Mabindzu ya ku tala ya tala ya nga humeleli kumbe ku boleriwa hi le swa ku xavisiwa, kumbe swa ku xavisa swi nga fambi kahle. Kumbe bindzu ri nga yi hi ku famba hi leswi munhu a kunguhateke ku ri ta fambisa swona. Xa ku saseka hi bindzu, i timhaka ta ku ri endla mintirho. Vanhu va kuma mintirho ya le kusuhani, vanhu va kota ku hlayisa mindyangu ya vona hikwalaho ka mintirho leyi nga kusuhani. Vanhu va kota ku kuma vukorhokeri hi laha kusuhani. Vanhu a swa ha bohi leswaku va khandziya bazi kumbe thekisi kumbe movha va ya edorobeni hikuva va ta kota ku pfuneka kwala kusuhani.

Lexi khumbaka lexi khumbaka mimpimo ya ndzindzakhombo wa timovha, hileswaku vanhu va ku tala va chayela timovha va karhi va pyopyiwile. Va chayela timovha va ri karhi va dakwile. Va chayela xipandzamananga va ri karhi va va nga langutisi laha va yaka kona kumbe va chayela hi rivilo ra le henhla. Vanhu va chayela timovha va nga va nga ri enawini wa ku va va ti kuma va karhi va chayela mimovha, va chayela mimovha va nga ri na maphepha la ya faneleke leswaku va fanekele va chayela timovha. Leswi swi khumba ngopfu mimpimo ya ndzindzakhombo.

Xiboho lexi ndzi nga xi tekaka eka ta ku pfula akhawunti leyiwani, hileswaku swi hunguta ku hakela xibalo. Hikwalaho ka ku loko ndzi pfule yona xibalo ndzi nga ka ndzi nga hakeli. Xa vumbirhi mali u nga hlayisa nkarhi wo leha, yi na vuhlayiseki bya mali. Naswona u nga teka nkarhi wun'wanyana na un'wanyana handle ri swipimelo, handle ka ku sindzisiwa leswaku u yi humesa siku rin'wani na rin'wanyana. Hi leswi kotaka ku swi hatlisa na naswona swi hatlisa ku yi teka.

Ku va na bangi leyi nga hakeleki xibalo laha u vekaka mali ya wena, laha u nga hakeleki xibalo. Leswi ta kucetela leswaku vanhu va fanekele va dyondza ku hlayisa mali, naswona vanhu va nge yi huhwisi mali. Naswona u ta yi veka laha tivaka leswaku hambi no yi veka nkarhi wa ku leha, a ku na ku a hakela xibalo. Leswi swi endla leswaku swa olova ku yi keep-a nkarhi wun'wana na wun'wanyana handle ko tekeriwa ntsengo wo karhi. Loko u vekisa mali leyiwani, nkarhi wun'wana na wun'wanyana u nga yi teka a ku na swipimelo swo karhi. Leswi tiyisisa leswaku loko u yi vekisa mali leyi, u nga yi veka u ya u ya yi teka endzhaku ka nkarhi wo karhi laha u nga ta kuma na mbuyelo na ntswalo wa kona. Leswi tiyisisa leswaku vanhu va fanekele va dyondza ku ti vekela mali.

Leswi swi nga yisa moya wa mina ehansi swinene. Nakona loko va ku vumbhoni lebyi ndzi nga na byona a byi tirhi, ndzi ta ta ndzi tsakela ku vutisa leswaku i ncini lexi ndzi fanele ndzi xi tisa leswaku va ta kota ku ndzi pfuna ku va ndzi pfula akhawunti yintshwa. Xana va nga ndzi rhumela leswaku ndzi yaka bangi leyin'wani ndzi yi tirhisaka, ku va ndzi ta na leswi va swi vitanaka xitatimende ke? Xana va nga ndzi pfumelela ku va ni ndzi tlhelela kaya ndzi ya teka leswi xothaka ke? Ndzi ta ndzi ta tsakela ku tiva, ku i yini lexi ni fanekele ni ta na xona leswaku ndzi ta kota ku pfuneka eka ku pfula akhawunti yintshwa? Hi swihi leswi ndzi faneleke ndzi ta na swona leswaku ndzi ta ka ndzi nga ha tlheli nakambe? I yini leswi ndzi fanele ndzi tsutsuma ndzi ya swi teka ku ndzi ta kota ku pfuneka.

Loko ntsongwana ya mina yi tsakela ku pfula bangi akhawunti ndzi nga n'wi byela leswaku a pfula akhawunti ya savings leyi a faneleke a chelaka kona mali. Naswona ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a ya pfula bangi leyi va yi vitanaka Capitec. Capitec i bangi leyi nga nawini, i bangi leyi nga rejistariwa, i bangi leyi nga yi nga nawini wa ku lombisa, na ku khomisa, na ku vekisa swa timali. Loko ntsongwana ya mina a vutisa ku hi yihi bangi leyi ni fanele ni yi tirhisa? Ndzi nga n'wi lemukisa leswaku bangi leyi nga olova ku yi tirhisa, leyi nga olova ku yi fikelela, leyi nga olova ku tirhisana na yona, i Capitec. Ndzi nga n'wi tsundzuxa ku tirhisa Capitec bank.